Ngingazama ukuthi ngikhulume ngesihle, kodwa futhi ngikhulume ngizwakale kwabagibeli, ngibachazele yonke imigomo nemibandela okumele bayenze.

Ezokuthutha zingazama ukuthi ezindaweni ezinjengasemakhaya zingene phakathi ziguduze, ukuze zikwazi ukuthola nabantu asebadala bangahambi ibanga elide uma beya erenkini.

Amabhasi asasazama ukuthi asekele abantu abakhubazekile. Amabhasi anendawo la ekwazi khona ukuhlala umuntu okhubazekile kuphela, ngisho noma ugibela akwazi ukugibela kahle.

Izithuthi zesonto kusuke kwiyizithuthi ezikhishwe yisonto ukuthi zithuthe abantu kanti izithuthi zamavolontiya kusuke kuyisiqembu elithize elikhethwe ukuthi lithuthe abantu abadala.

Izimali ezikhokhwayo zinomthelela omkhulu ngoba yizona ezenza inkampani ikhethe ukuthi izosebenzisa luphi uhlobo lokuthutha uma lithuthuka impahla, ngoba ekugcineni inkampani kumele ikwazi ukwenza inzuzo.

Inzuzo yokusebenzisa izithuthi zesonto uma ungumuntu omdala, ukuthi uyakwazi ukuthola usizo kube khona umuntu ozokubamba noma ozohamba nawe ahlale nawe akwehlise, kanti izithuthi engase ezomphakathi awukwazi awunaso isiqiniseko sokuthi ukhona umuntu ozokusiza.

Uloliwe wona yize ungabizi kodwa inkinga yawo ukuthi uthatha isikhathi uma kumele uthumele izinto ngawo.

Izinkinga zokusebenzisa ama-shuttles ukuthi ama-shuttle awahambi njalo, futhi awafinyeleli kuzo zonke izindawo ezisemakhaya.

Ngingashintsha izikhathi zebhasi ezisebenza ngayo, ngingenza ibhasi isebenze ubusuku nemini ngoba mina ngisebenza ebusuku la esuke khona ingekho.

Inzuzo ukuthi ama-truck awasadingi ukuthi ame ulayini, uma ezodlula ku-toll gate, asevele adlule nje ngokushesha, lokho kwenza ukuthi impahla isheshe ifike. Kanti izinsalela ukuthi ama-truck asebenzisa ama-system angafani and futhi lama-system abiza imali.

Ngingatshela abantu la engithuthela khona impahla ukuthi banezezele imali ngoba nakhu ama-tolls asenyukile.

Umphakathi ungahlangana nezokuthutha baxoxisane bakwazi ukuthi amatekisi noma ezokuthutha zikwazi ukungena ngaphakathi emakhaya, zikwazi ukufinyelela kwabantu abadala ukuze abantu abadala bangahambi ibanga elide.

Mhlampe abantu abadala babuye bacabange ukuthi izinkonzo zokuthutha zesonto zithutha abantu abaya esontweni phela noma hlampe, futhi zithutha abantu abakhonza kulelo sonto kuphela kanti akukho njalo.

Izici ezingaba nomthelela esinqumeni sami sokuqhubekela phambili ngokwandisa kungaba ukuthi imali ayinyuke, izinto engiy'thuthayo engiyisa kwezinye izindawo.

Ukufaka ama-threkhi amasha kuzokusiza ukuthi uloliwe ukwazi ukufinyelele kwizindawo ubungakaze ufinyelela kuzo, futhi nama-system okulandelelela edijithali azosiza ukuthi ukwazi ukubona ukuthi impahla isikuphi.

Yebo, zikhona and isizathu esibuye senze lokhu ukuthi abantu bayajwayele ukutshontsha amakhebuli esitimela noma futhi alimaze unjantshi wesitimela, bese-ke kuba inkinga ukuthi isitimela sihambe.